Ezolimo zingasiza ngokuthi zinikezele ngembewu kulabo abazimisele ngokutshala. Kanye nokuthi bagqugquzele umphakathi ukuba uzifundise ukutshala nokulima. Ngenxa yokuthi lokho kuzobasiza ukuthi bangasebenzisi imali yabo eningi ukuthenga ukudla. Kanti okunye bangazitshalela khona, bakuthole emasimini wabo.

Ubuchwepheshe buthuthukisa ukukhiqiza kwezolimo eNingizimu Afrika, ngokuthi busize abatshali ngemishini yokunisela. Ekwazi ukunisela indawo enkulu ngesikhathi esisodwa. Njengokuthi, umlimi akumelanga aqashe abantu abazophatha amapayipi wamanzi amancane, bahambe benisela ulayini ngolayini we-farm labo. Kodwa usiza ngalezi ngenyoni zokunisela ezikhona ukunisela endaweni eningi ngesikhathi esisodwa kanye nama-generator akhipha amanzi ngesivinini esiphezulu.

Abalimi abasafufusa iy'ndleko ey'ningi or noma ey'nkulu ababhekene nazo, ezokuthi abanabo ogandaganda bokulima and bayabiza uma befuna ukubathenga. Umphakathi nohulumeni, bangasiza abalimi abasafufusa ngokuthi babanikezele ngogandaganda abazokhona ukulima ngabo, ukuze bazokhona ukusheshisa uma belima.

Uma nganikezwa umhlaba emakhaya indawo, ngingayilima leyo ndawo ngeke ngize ngiqashise ngayo. Ngenxa yokuthi indawo yokulima, ukulima kuletha imali eningi. Futhi izinto ezilinyiwe ziyadingakala kakhulu emhlabeni wonke jikelele. Uma nginqumile ku-farm lami lokuthi ngizotshala amawolintshi. Lawo mawolintshi kuzomele ngiwutshalile abe yinani eliningi uma sengiwa khiqiza. Ukuze ngizokwazi ukuhlangabezana ney'mfuno zezwe lonke, kanye nje kanye nomhlaba wonke jikelele. Mase ngenza imali okumele ngiyenze.

Ngingatshala imifino yamathanga, ngenxa yokuthi ngiyawathanda amathanga futhi ahlala isikhathi eside, awasheshi ukumosheka. Kanti futhi noma uyinisele iyashesha ukukhula. Futhi imnandi mangabe uyiphekile.

Umlimi kumele azi ukuthi yisiphi isikhathi esihle sokutshala, futhi azi ukuthi kutsalwa kanjani ngoba akuvedane kutshalwe nje, kunendlela yakhona yokutshalwa. Futhi ulimi kumele azi ukuthi ucelela or noma unisela kangakanani, angazo nisela kakhulu noma anisele kancane.

Ngokuthi zingabulalwa. Uma ikhona indlela futhi zilahlwe ukudla ezingakuqoqa okufana noshukela noma uphuthu.

Ngokuthi bathole imishini yakhona, efaka ukudla emathinini mase eyavalwa futhi. Ngoba ikhona imishini edalelwe lokho.

Kunomthelela ngokuthi, konke lokhu okwenzakalayo, isimo sezulu esingaqondakali noma engacacile. Sibangwa ilokhu okubizwa nge-global warming, ukuthi umhlaba ukhiqiza intuthu elimaza i-ozone layer. Le yenza ukuthi izulu lingabe lisaqondakali ukuthi kwenzakalani. Lizonetha noma angeke lize linethe, amazinga emvula abe makhulu kakhulu noma amazinga okushisa amakhulu kakhulu.

Kubalulekile ngenxa yokuthi, isimo sempilo esiphila kuso manje siyadinga ukuthi wonke umuntu akwazi ukuzilimela. Ngenxa yokuthi ukudla kuyabiza okuthengwe eyitolo, kuyadula. Kanti futhi akunayo impilo noma umsoco lo esiwutholayo kulokhu esizitshalele khona emakhaya.

Okokuqala umuntu uma uvikela isikhumba, kumele athenge opholishi bakhona. Kunopholishi bakhona abafakwayo esikhumbeni, ukuze sihlale sinendlela e-right. Nanokuthi kumele abantu bagwemwe ukuthi bhathele isikhumba ngamanzi or noma ngayini nje eyamanzi engawela phezu kwesikhumba. Ukuze kuzobalula ukusiklina, ngoba amanzi ashiye amabala esikhumbeni.

Abalimi kumele baqeqeshwe ngokulima ngezandla ngoba ukulinywa kogandaganda, ogandaganda bakhipha intuthu. Le ntuthu elimaza i-ozone layer, eyenza ukuthi isimo sezulu siguquguquke ngokungalindelekile. Lokho kuba nomthelelo omubi uma kutshaliwe, ngenxa yokuthi abakhoni ukuzilungiselela abalimi ukuthi isimo sezulu esilandelayo bazomelana naso kanjani.

Inzuzo ukuthi uvolo luntofontofo kahle, futhi olufudumele kakhulu eyimpahleni. Kanti-ke izithiyo ukuthi kungenzeka ukuthi izimvu ezikhiqiza uvolo ziphele emhlabeni. Lokho kubizwa nge-extinction, nge-extinction. So, inkinga kungaba yileyo abangabhekana nayo abakhiqizi bovolo.

Ukuhlola ukuthi umhlabathi uvunde ngokwanele na, ukuthi ngingaqhubeka ngitshale. Uma kungenjalo, kuzomele ngiwufake umanyolo ngiwunisele ngaphambi kokuba ngitshalo, ukuze uzoba right uzolungela ukutshalwa.

Ngingawenza ngokuthi, ngigubhe lokhu okubizwa nge-borehole. Ukuthola amanzi engizokhona wokunisela ngawo edolobheni, ngenxa yokuthi amanzi edolobheni ayabiza, futhi ayabiza ukuwakhokhela. Futhi awekho maningi ngokwanele ukuthi sengakhona ukuthola wokunisela ngawo.

Hhayi, izimakethe ezingaba khona, ezamasotsha. Amasotsha yiwona okumele enzelwe kakhulu ukudla okufakwe emathinini. Ukudla okuqandisiwe wonke umuntu uyakudinga, ukuze kuzohlala isikhathi eside kungasheshe kubole. So, izimakethe zikhona kuwo wonke umuntu, wonke umphakathi.